Yazi Thandi nawe Nosipho, iy'nkomo zehlukile zizinhlobo nhlobo ezehlukile. Kuney'nkomo ekuthiwa izinkomo ze-ankoli ezibuya la e-Afrika e-Tanzania, esigodini esaziwa ukuthi iMathusi. Lezi nkomo zihluke ngokuthi ziney'mpondo ezinkulu futhi ezinde, zinemizimba emikhulu ukudlula lezinkomo esiy'jwayele emakhaya. Bese kuba nezinkomo zamanguni, ezibuya esigodini samanguni la e-Afrika. Zona zihlukile ngoba isikhumba sazo simabalabala amhlophe nobumnyama, ezinye zinokuba bovana. Kuphinde kube nezinkomo zamabhulamane lezi ey'namalunda la emuva kwentamo. Yazi futhi zinkulu ngomzimba ngathi izigwebedla. Zonke lezi nkomo zivame ukuthengiswa ngoba ziwu hlobo lwezinkomo zenyama ye-beef ethengwa kakhulu ey'tolo.

Mina bengingathanda ukudlulisela ingubo yami engiyithandayo eyintandokazi yovolo ezizukulwaneni zami ezizayo njengomzukulu wami u-Owe, ngoba bengifuna ukuthi angikhumbule ngayo le ngubo, azi ukuthi bekuyingubo yami engiyithanda kakhulu okuyintandokazi kimi. Athi noma inini la engicabanga khona, ayibambe ezwe imfudumalo yayo akhumbule mina.

Mina ngathanda ukungena emkhakheni wezolimo njengomlimi osafufusa endaweni yangakithi. Mina ngathanda ukufuya nokukhulisa iy'mbuzi ngoba ngiyabona manje emakethe nasey'tolo seyiyathandwa manje inyama yembuzi kunakuqala ngoba bekwaziwa ukuthi imbuzi inyama yembuzi idliwa emakhaya futhi ngey'khathi zemisebenzi. Kodwa manje uyakwazi ukuthi uma ufika esitolo njengoba kujwayele ukutholakala inkukhu nenkomo nezinye iy'nyama sekuyakwazi manje ukuthi kutholakale inyama yembuzi futhi imbuzi inyama yakhona inempilo ukudlula le esiyijwayele yenkomo.

Enye indlela engingavikela ngayo abasebenzi baseplazini ngingaqala ngokuthi ngiyekele ukusebenzisa iy'bulali-zinambuzane eziwuphoyizeni. Bese ngisebenzisa iy'cabucabu, amabhungezi nezinye izinambuzane ey'bizwa ngama-lace wings, eyizona ey'zoletha umthelela omuhle omkhulu eztshalweni lezi zikamoba, koba yenye indlela yami yemicu yemvelo engayisebenzisa.

Ekuqaleni intuthwane ngangayiboni njengesinambuzane esingaba nomthelela ekutheleleni impova. Mina intuthwane ngangiy'bona njengesinambuzane nje esiqokelela ukudla sibekela ubusika. Kodwa ucwaningo lwami luyang'bonisa ukuthi intuthwane ingaba nomthelela ekutheleleni impova. Ngoba zinokubonakala ehlobo zihamba hamba ey'tshalweni, zihamba hamba nasey'mbalini, kodwa azinawo umthelela omkhulu njengey'nyosi, njengamabhungezi, njengey'mvemvane.